Ndicinga okokuba ndingazama indawo enenethiwekhi ebhetele kuloondlu icotha kuyo iWi-Fi yakhona.

Ewe, kuba kukhona izinto ongenakho ukuzenza ngenxa yokuhlala kakhulu kuyo, futhi inganomthelela nasempilweni yakho kuba uyakwazi ukumoshakala amehlo.

Ndingajonga okokubana ndikonekthile na kwiWi-Fi. If andikonekthanga, ndingaqale ndisetshe okokuba ikhona na iWi-Fi evulekileyo. Okokuba ayikho, ikhona kodwa eyaselayibrari enephasiswedi, ndingayocela iphasiwedi kumntu oncedisa apho kwilayibrari ukuze ndikwazi ukungena kuYouTube.

Ndingayijonga ngokulandela imiqathango ebekiweyo yokuseta iphasiwedi. Xa useta iphasiwedi iba khona imiqathango oyibekelwayo ebonisa ubunzima nobulula bephasiwedi oyisetayo.

Uxolo, ndicela nijonge olu phawu, olwaa phawu luseludongeni oluthi makungenziwa ngxolo. Abanye bethu or abanye abantu bayafunda. Ndicela nehlisele ingxolo, ingxolo ayivumelekanga apha elayibrari.

Ndingaqinisekisa ukuba ndihlala ndiyitshajile ukuze kuthi xa kumka umbane, ikwazi ukuqhubeka isebenze nge-battery egcweleyo. Ingakumbi xa sekusondele ixesha lokuhamba kombane, ndingaqinisekisa ukuba i-battery layo ligcwele.

Ziziindleko kakhulu iidatha eziphelelwa lixesha. Ziziindleko kakhulu, kuba ngamanye ngamanye amaxesha awubi nalo ithuba lokuthi uyisebenzise de kufike ixesha lokuba iphelelwe, ube uyithenge ngemali enkulu.

Ndingambuza okokuba usebenzisa eyiphi inethiwekhi nokokuba loluphi uhlobo alusebenzisayo, ingaba lelingu-prepaid okanye i-unlimited? Ndingambuza loo mibuzo injalo.

Xa ezimisele unako kuba abantu abasebenza kwezi nkonzo, bakuqeqeshelwe ukufundisa ezi ezi lwimi. Okokuba ngaba uzimisele, ndicinga okokuba unako, angakwazi ukufunda olunye ulwimi.

Ndicinga ukuba ingakuphucula kakhulu, ingaziphucula kakhulu iinkonzo zezempilo kubantu abasemaphandleni kuba abantu abasemaphandleni kunzima ukufikelela kwiindawo zempilo. Abanye babo ababi nayo imali yokugibela ngenxa yokuba kude, abanye ngenxa yokugula, bangakwazi nokuhamba. Ndicinga okubana ingaphucula kakhulu i-telemedicine.

Kufika okokuba liyadingeka kakhulu kodwa amaxabiso alo aphezulu ngolona hlobo. Kodwa lona liyanceda kakhulu.

Ndingayifaka esikolweni okanye ndiyifake kwiholo yasekuhlaleni, kuba ezo ndawo zezona ndawo ezifikeleleka kuwo wonke umntu ekuhlaleni.

Ndingayisebenzisa ekufuneni umsebenzi nokunxibelelana nabanye abantu kumagumbi okuxhumana. Ndingayisebenzisa nasekuncedeni abanye abantu abadinga izinto ezifuna idatha.

Iyafikeleleka kwabaphangelayo, kodwa kuluntu olunintsi njengokuba ulutsha olunintsi lungafumani misebenzi, kunzima ukuyifumana ngoba amaxabiso aphezulu kakhulu.